Ezinye izinselelo abantu abakhubazekile abahlangana nazo ngkkwengalasizinda abantu basemakhaya banezindlela ezinganakekelwa kaningi eziwudaka, qashwe imisebenzi, amathuba emisebenzi adalelwe abantu abakhubazekile mancane. Inhlupheko ukuthola usizo kalula, inkinga yamabhasi, amatekisi noma izimoto.

Hhayi, bangasiza ngomahambandlwane ozothunyelwa ukuthi ufinyelele kubo abantu basemakhaya kunezinhlangano futhi ezingatholi inzuzo ezisizayo, kungaqashwa zona ukuthi zisebenzisane nabantu abakhubazekile ngoba yibo abahlala nabo abantu emakhaya futhi abasondelene nabo.

Bangazihlukanisa nabantu noma baqhelelane nabo, bafake izifonyo, namagilavu ezandleni, basebenzise i-sanitizer ngaso sonke isikhathi.

Inkinga ababhekana nazo ngenxa yalesi sifo ukucwaswa, ukugconwa ngenxa yalesi sifo, abanye babanenkinga esimeni sezingqondo, abanye imithi ayibaphathi kahle, abayibaphathi ngokufana. Abanye-ke bavukela ezinye izifo ezibangwa yiwo lo mshanguzo, abanye-ke bafikelwa okunye ukugula, omunye avele amabele, omunye akhuluphale emzimbeni ngoba ayiphathani ngokufana imithi le.

La kunezitezi ezijwayelekile eceleni kwazo ngifaka ilempu abantu abakhubazekileyo, la kunezitezi ezinyukayo zogesi khona ngifaka ezabantu abakhubazekileyo, ngifake nalezi ezinezitezi ezinyukayo esizijwayele.

Okokuqala, ukugqoka izingubo ezifanele ezokuvikela phecelezi i-PPE, okwesibili, ukuhlola ingozi phecelezi i-risk assessment ngaphambi kokuba ngiyongena emlilweni. Okwesithathu, inkulumo ngxoxisano nabasebenzi kanye nami engisebenzisana nabo ukuthi siyocima lo mlilo.

Uma ngabe i-hose alwenziwanga ngempahla eqinile lingadabuka uma lihudulwa livule izimbobo lichithe amanzi, amanzi angafinyeleli emlilweni ekumele ucime, umfutho wamanzi amanzi eza ngawo ayathinteka nawo ekutheni umlilo ucimeka kanjani nangaliphi ijubane futhi. Umklamo-ke wona we-nozzle usebenza kakhulu ngoba yiwona ovulayo futhi uvale amanzi uma esetshenziswa.

Ngingaqala ngokuhlala phansi nabo bonke abantu ababandakanyayo ngithole umsusa wendaba ukuze ngikwazi ukuthola isixazululo esingacwasi muntu.

Ngingenza aqale angithembe bese siba nengxoxo kodwa engambonisi ukuthi ngenzani ngakho, ngizocala-ke ngibheke ulwimi lomzimba, phecelezi i-body language, ukuthi ukhulumani uthini, ngimnike iphepha lokudweba adwebe mhlampe imizwa yakhe, bese ngithatha ukusukela lapho. Uma esengithemba yilapho-ke angangixoxela kabanzi ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe.

Ukusindisa umuntu ukwakha zisizwe, imfundo yiyo ebaluleke kakhulu kungafundiswa ezikoleni abantwana ukuthi bangacwasi abantu abakhubazekile, baphila kanjani nabo, bangabasiza kanjani futhi. Abaholi bendabuko basebenzise ubuntu ukubuyisela izimilo ebantwini ukuthi umuntu uma ekhubazekile uyamsiza, bangenelele nasemibuthweni yamatekisi, babize nabezemtholampilo, okanye ungqongqoshe wezempilo nabo angasiza. Nasemasontweni iyafaka entshunyayelweni ingxoxo, kwenziwe ama-workshop kufundiswe abantu.

Usizo engingamnika lona ukwelulekwa ngekwengqondo uma ngabe kukhona imithi ekumele ayinikezwe emtholampilo ukuthi adambise mhlambe ukunyatheleleka kwemizwa noma ingqondo. Ngingamtholela lolo sizo lelo, ngingamtholela umfowabo azohamba naye lolu hambo embhekile, ozomthinta usuku nosuku, embheka ukuthi ukwesiphi isimo, ingqondo ucabanga kanjani futhi ucabangani.

I-society yethu icabanga ukuthi isifo se-HIV sichaza ukufa noma siyi-death sentence, kubalulekile ukuthi umuntu elulekwe ngekwengqondo ngoba uma usuthole imiphumela yokuthi u-HIV positive abanye abantu bacabanga okubi, bacabange nokuzibulala futhi. Uma abanye sebeqalile ukuthatha imishanguzo ayibaphathi ngendlela ekahle, emakhaya bangacwaswa, kukhulunywe kabi ngabo ngoba sebaphuza imishanguzo, kubalulekile ukuthi bathole usizo oluqinile.

Okokuqala, kuyafuneka ukuthi bafundiswe ogogo ukuphatha izimali, baqale ngezinto ezibalulekile bakhokhele zona, bathenge zona futhi. Okwesibili, kunezinhlangano ezingakhokhintela ezisizayo ngama-food parcels, ukudla kunezinhlangano ezilimalayo eziphisana ngokudla kogogo, u-Eskom uyaphisana naye ngogesi wamahhala, namanzi nawo ugogo uyawathola ukuwathola eshibhile, yizo izinto ekumele bazazi ogogo bafundiswe ngazo ukuthi bonge imali.